Fa banka e amogela kopo ya karata ya sekolo go na le dilo tse mmalwa tse ba di sekasekang pele ba tsaya tshweetso. Sa ntlha, ba sekaseka bokgoni jwa gago jwa go duela. Go akaretsa mekoloto yo o nang le yone le ditshenyegelo tsa gago tsa kgwebo ya letsatsi le letsatsi. Ba tla be ba lebelela histori ya gago ya mekoloto, gore a o duela mekoloto ya gago ka nako kgotsa nyaa. Sa bobedi, ba sekaseka mekgwa ya gago ya madi. Jaaka gore o na le mosebetsi o tsitsitseng le letseno le le itekanetseng. Sa boraro, ba tla be ba lebelela ditlhokego tse di itseng tsa karata e o e kopang, jaaka seemo sa gago sa thuto le dingwaga tsa gago. Ka kakaretso banka e batla go netefatsa gore o tla kgona go duela ditshenyegelo tse di tla tswa mo karateng ya sekolo ntle le bothata.

Fa banka ya amogela kopo ya karata ya sekoloto go na le dilo di le dintsi tse ba di sekasekang pele ba amogela kopo. Sa ntlha, ba lebelela histori ya gago ya mekoloto gore o ka duela dikoloto tsa gago ka nako kgotsa nyaa. Sa bobedi, ba sekaseka bokgoni jwa gago jwa go duela go akaretsa letseno la gago le mekgwa ya gago ya ditshenyegelo. Sa boraro, ba lebelela maemo a gago a thuto le dingwaga tsa gago go netefatsa gore o fitlhelela maemo a go nna le karata ya sekoloto. Sa bone, ba tla be ba lebelela gore o kopa mofuta o fe wa karata le maemo a yone, jaaka tekanyetso e fa tlase ya madi le tshenyegelo tse di amogelwang. Ka kakaretso banka e batla go netefatsa gore o tla kgona go duela ditshenyegelo tsa karata ya sekoloto ntle le mathata.

Fa o na le sekoloto se se tseneletseng kgotsa go adima madi go sa atle, banka e ka amogela kopo ya gago ka bonya kgotsa ya go gana. Go tokafatsa seemo go botlhokwa go lefa dikoloto tsotlhe ka nang, go lekola histori ya gago ya sekoloto ka metlha, le go leka go tokafatsa dipontsho tsa sekoloto ga o fokotsa sekolo seo o nang le sone. Gape go tsenya kopo e e tseneletseng e e bontshang madi a gago a tseneletseng le meitlamo a ga o a go lefa ka nako. Go ka thusa banka go bona gore o na le bokgoni jwa go lefa. Ka go dira jalo o tokafatsa tsholofetso ya gore kopo ya gago e tla amogela karabo e itumedisang.

Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto diphoso tse di tlwaelegileng di akaretsa go tsenya tshedimosetso e e phoso ka botshelo jwa gago. Go sa tlhomamisege ga madi a o nang le one kgotsa madi a tseneletseng. Go tlosa dikoloto tse diteng go sa tshwanetseng le go dira dikopo tse dintsi ka nako e le nngwe tse di ka tlisang bothata mo historing ya gago ya sekoloto. Go tlhomamisa gore kopo ya gago e tsamaye sentle o tshwanetse go tlhomamisa tshedimosetso ya gago ya botlalo le e nepahetseng. Lefa dikoloto ka nako. Lekola histori ya gago ya sekoloto pele ga go dira kopo. O tlhalose ditlamelo tsa gago tsa madi ka pono le pele. Mme o tsaye nako o le mongwe fela fa o dira kopo ya karata. Ka go dira jalo o oketsa tsholofelo ya gore kopo ya gago e tla amogela karabo e molemo.

Ee, go botlhokwa thata go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto. Pele ga go dira kopo ya ntlha ya boboa kamano . Sa ntlha, ko go thusa go itse gore o tla lefa bokae mo dikolotong le ditshenyego tse dingwe tse di amanang le karata jaaka ditshenyego tsa go fetisa seemo sa sekoloto. Ditshenyego tsa dikgetho tse dingwe le ditlhopho tsa go lefa ka nako e e tshwanetseng. Sa bobedi, go go thusa go tlhaloganya ditlamelo le ditlhokego tse di masisi tsa banka pele o sa tsenya letsogo mo . Gore o seke wa tshwenyega mathata a ka tswang mo isagweng jaaka ditlhotlhomiso tse di tshenyego kgotsa kgwetlho ka dikoloto tse di fetileng. Sa boraro, go buisa melawana le maemo a tumelano go fa bokgoni jwa go dirisa karata ya sekoloto ka boikanyego le maikarabelo. Mme go fokotsa kotsi ya go tsaya dikatlholo tse di sa siamang ka madi. Ka mafoko a mangwe go tlhaloganya melawana pele ga kopo ke karolo ya botlhokwa ya go netefatsa gore o dira ditshwetso tse di itumedisang, le tse di ikanyegang mo botshelong jwa gago jwa madi.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho ka tsela e kgolo fa ba batla go karata ya sekoloto. Fa motho a tlhaloganya kafa ditshenyego ditlhokego tsa go lefa le sekoloto se se leng teng di amang bokgoni jwa gago jwa go lefa. O kgona go dira tshweetso tse di itumedisang. Mme tse di bolokang madi a gagwe. Gape kitso e fa motho bokgoni jwa go lekola melawana ya karata, maemo a ditshenyetso le ditlamelo tsa go lefa ka bona ka ka nako. Ka go dira jalo o fokotsa kotsi ya go adima madi go feta bokae ka sekoloto le go lemoga gore ke karata e fe e tshwanetseng seemo sa gagwe sa madi. Mo mafelong a mangwe go ithuta ka tsa madi go dira gore motho a nne le boikarabelo mo diphetong tsa gagwe tsa sekoloto, a tokafatsa histori ya sekoloto le go oketsa tsholofetso ya go amogela kopo ya karata ka katlego.

fa banka e dumela go go naya mokgwa wa go bula sekoloto overdraft e tsaya ditshenyego tse di latelang, ntlha ya ntlha, boleng jwa tlamelo ya gago ya madi mo akhaonteng. Banka e batla go bona gore o na le ditlamelo tsa go lefa. Ntlha ya bobedi, histori ya gago ya sekoloto le seemo sa madi a o a adimileng mo nakong e e fitileng. Le ntlha ya boraro, bokgoni jwa gago jwa go lefa ditlamelo tse di tseneletseng. Morokotso wa go bula sekoloto gantsi o balwa go ya ka bokgoni jwa gago jwa go lefa ka nako le ditlamelo tsa madi tse o nang le tsone. Go akaretsa ntlha ya go lefa madi a tseneletseng ka akhaonto, dipontsho tsa sekoloto le bokgoni jwa gago le fa ditshwenyego tse dingwe tse di sa khething. Ka mokgwa o banka e netefatsa gore o ka dirisa overdraft ntle le go lefa kgatelelo e feteletseng mo bokgoning jwa gago jwa madi.